Ngingaxoxisana namalungu omphakathi ngithole ukuthi yiziphi izinto abazidingayo nabafisayo ukuthi kungakhulunywa ngazo ey'balulekile emphakathini, ezizosiza umphakathi. Uma sengithola izihloko umphakathi ongafisa ukuthi kusizwe ngawo ngazo intsha okungakhulunywa ngazo ukufundisa intsha.

Yebo, ukhona umehluko phakathi kwesivinini se-datha u-three G, no-four G ne-five G. u-Three G esiskhathini samanje awusasebenzi, ngoba amafoni amanje awusakwazi ukusebenzisana nesivinini se-datha u-three G. U-four G, abantu abaningi ibona abawusebenzisayo, noma kwezinye izindawo ubuye ukunikeze inkinga, kodwa usebenza kahle kakhulu. Umase u-five G usebenza kahle kakhulu, awubi nankinga nencane nje uma usebenzisa idatha lakhona, ungaze ucabange ukuthi mhlawumbe usebenzisa i-Wi-Fi noma olunye nje uhlobo lwenethiwekhi, indlela oshesha ngayo.

Cha, akuwona wonke ama-network avumela idatha engasetshenziswanga ukuba idlulele enyangeni elandelayo. Kepha-ke akhona lawo nalawo avumayo ukuthi idatha engasebenzanga idlulele enyangeni elandelayo. Kodwa kumele uqaphele uhlobo lwe-network oyisebenzisayo. Ngoba izinqubomgomo zama-network azifani. Kanti futhi noma ngabe iyiphi i-network oyisebenzisayo kumele uqaphele nohlelo olukhethayo ukuthi ukhethe luphi uhlelo, luyayivumela yini ukuthi idatha ongayisebenzisanga idlulele enyangeni elandelayo?

Ave ngikuthokozele ukubuka umdlalo webhola lezinyawo kwi-TV ye-satellite. Umdlalo ovela ku-satellite muhle kakhulu, ngoba inikeza iziteshi eziningi zezemidlalo yebhola. Cabanga nje bengibukela ibhola lezinyawo osezingeni eliphezulu, isithombe sakhona sihle kakhulu, kanti futhi bekuqhudelana amaqembu aphezulu nochwepheshe bebekhona.

Kuthuthukisa ulwazi olunzulu kubalandeli, kuphinde kukhuthaze umuzwa womphakathi. Futhi lokhu kungaqhuba ukuzibandakanya kwenkundla nokukhula.

Thenga i-TV yakho ye-satellite, ifake endlini yakho, uqinisekise ukuthi indawo ofake kuyona inayo i-inthanethi elungile. Qinisekisa ukuthi uma ukhokha ukhokhela uhlu olunayo uhlu lwezinhlelo zemidlalo. Qinisekisa ukuthi uyazibuka izinhlelo ukuthi ingabe zidlala ngasikhathi sini kumaphi ama-channel. Qinisekisa ukuthi une-inthanethi elungile ukuze ungaphazamiseki ngesikhathi sakho sokubukela imidlalo yebhola.

Zibalulekile iziteshi ezifana noKhozi FM noVuma FM ngoba zikunikeza izindaba zakamuva ezenzekayo eduze kwami. Engingeke ngize ngizithole kwezinye izindawo ezifana nakoma-satellite TV. izinto ezenzekayo endaweni yangakithi kanye nasemphakathini wami.

Ngingaqinisekisa ukuthi uxhumana lwami lwe-inthanethi, okomsindo, nemishini yevidiyo, kusebenza kahle. Ngiphinde ngiqinisekise ukuthi isiguli sami sine-device efanelekile, futhi sisendaweni ethule, futhi eyimfihlo, lapho sizokwazi ukukhululeka khona.

Ukufunda kude kuvumela ukuthi ukwazi ukuthola ithuba lokwenza izifundo zemfundo ephakeme ube usebenza. Vumelana nesimo osuke ukuso. Kuyasiza ukonga imali.

Njengoba sine ziteshi zomphakathi nje lapha endaweni, ngicabanga ukuthi kungaba isu elihle ukuthi kube nethuba khona lapha esikhipha khona amathuba okuthi senze izinhlelo zomculo lapho sizonikeza khona abaculi bomphakathi abasafufusa ukuthi baveze ikhono labo lokucula endaweni. Lokho kuzobasiza kakhulu ukuzakhele udumo. Kungenzeka ukuthi bebe nempumelelo, kube khona abantu abababonayo, babathande, bekwazi ukuthi baqhubekele phambili nekhono labo.